Omunye wethrendi yokuzivocavoca engiyibonile ku-inthanethi, i-twelve-three-thirty treadmill workout, lapho ohamba esitebhisini esibekwe kwi-inclination ka-twelve, ngesivinini esingu-three, imizizu engu-thirty. Ekuqaleni nganginqikaza kakhulu ngoba ibonakala njengokuzivocavoca okunzima futhi ngangingaqinisekami ukuthi kuyalunga empilweni yangempela, noma kungenye nje yezinto ezidlulayo ezingamathrendi. Kodwa ngemva kokuyizama ngamangala ngendlela, umzimba wami wakhathala ngayo ngaphandle kokugijima, futhi ngaqaphela ukuthi indlela enhle yokushisa ama-calories ngaphandle kwengcindezi enkulu emalungeni. Ngaphezu kwalokho, kwakulula ukuyenza, ngingazithwesi umthwalo onzima, ngilalela umculo noma i-podcast, lokho kwangenza ngayithanda ngaze ngayifaka kuhlelo lwami lwansuku zonke.

Uma bengifundisa iqembu lezingane ezineminyaka ngo-six umdlalo omusha ngangizochaza imithetho ngendlela elula, emfishane nenomdlandla, ngizogwema amagama anzima futhi ngisebenzise izibonelo ezibonakalayo noma ngidlale nomdlalo nabo kancane ukuze babone ukuthi kwenziwa njani. Ngithi esikhundleni sokuthi qala ukudlala lapho sengiqedile ukuchaza imithetho ngingasho ngithi masidlale ndawonye sizobona ukuthi kwenziwa kanjani, ngiphinde ngigxile kumthetho oyinhloko noma emibili kuqala. Bese ngengeza eminye kancane kancane uma sebeyiqonda ukuze bagcine bejabule ngisebenzisa amagama adlalayo, ukuhleka nokuncoma, wawu ubambe kahle noma heyi wonke umuntu uzamile, nibahle kakhulu. Lokhu kusiza ukuthi bangakhungatheki futhi bazizwe bekhululekile ukufunda nokuzama izinto ezintsha.

Izikole kufanele zibeke eqhulwini uxhaso lwezinhlelo zezemidlalo ezahlukene ngokwenza isiqiniseko sokuthi zonke izingane ezinamakhono ahlukene, nentshisekelo ezahlukene zinezinhlaka ezifanayo zokuhamba iqhaza. Lokhu kusho ukuthi izikole akumele zigxile kuphela kwezemidlalo edume kakhulu njengebhola noma i-netball, kodwa kufanele ziphinde zinikeze uxhaso kwezinye ezinjenge-athletics, i-swimming, i-volleyball noma imidlalo yobuciko nomzimba njenge-dance ne-gymnastics. Uxhaso lungahlukaniswa ngokulinganayo ngokusho kokubamba iqhaza kwabafundi, amathuba okuthuthukisa impilo nokuziphatha, kanye nethuba lokukhula kweqembu nomuntu siqu.

Lapho ngizwa ngezindaba ezifana noSamuel owasuka ekuthengiseni izinzipho ezenziwe ngesandla ezimakethe zabalimi waze waba nesitolo isiphumelelayo, ngizizwa ngikhuthazekile kakhulu. Lokhu kungenxa yokuthi indaba yakhe ikhombisa ukuthi ngokusebenza kanzima, ukungapheleli amandla, nokukholwa ephusheni lakho umuntu angakwazi ukuvelela noma eqale incane. Kuyenzeka ibonakala sengathi impumelelo ayigciniwe kwabathile abanezinsiza kuphela kodwa iyatholakala nakwabanye uma beqhubeka bezama. Yebo, kungaba nokwesaba kancane uma usacabanga ngezinselelo ezimelene nohambo olunjalo njengokwehluleka, ungabi noxhaso noma izindleko. Kodwa ukukhuthazeka kokunqoba ukwesaba ngoba ndaba yakhe yewufakazi ukuthi amaphupho ayafezeka uma engavunyelwa ukuba inganekwane kuphela.

Ngiyakhumbula isikhathi lapho sasidlala igemu yebhodi nabangani bami ngakugcina ngilahlekelwa kancane, kwababuhlungu ngoba bengizimisele ngifuna ukunqoba ngazizwa ngidumele, ngingathokozile futhi sengathi angikhombisanga kahle amakhono ami, kodwa abangani bami basabela ngendlela enothando nengikhuthazayo. Omunye wabo wahleka wathi, ayi bese kusondele ngokulandelayo uzoqeda wonke umuntu, omunye wanginika isandla wathi, uyazama njalo futhi siyakujabulela ukudlala nawe, lawo mazwi alula kanye nokungigcona ngokungemnene kwangenza ngizizwe ngamukelekile futhi ngingabi novalo lokudlala futhi.

Omunye umdlalo engangiwuthanda kakhulu ngisemncane kwakuyibhola elimhlophe lapho besisula ibhola noma into emhlophe ehlanzekile, bese siyidluliselela phakathi kwethu ngokushesha kuthi uma ukuthiwa-stop lo oyibambile kwakudingeka enze okuthile okuhlekisayo noma aphendule imibuzo. Ngangiwujabulela kakhulu lo mdlalo ngoba wawuhlanganisa uhleko, umdlandla nokuxhumana, nabanye ngicabanga ukuthi abangani bami babewujabulela ngendlela efanayo ngoba sasihleka kakhulu, sidlala ngaphandle kwengcindezi futhi wonke umuntu wayekwazi ukubamba iqhaza. Noma izingane zakithi namuhla zingaba nobuchwepheshe obusha ngiyakholelwa ekuthi umdlalo lo onjalo wenza abantu bahlangane futhi bahleke ndawonye, usangaba mnandi futhi uthokozisayo kuzoba namuhla.

Ukuze uSiziphiwe athole igigi yakhe yokuqala ekhokhelwayo angaqala ngokwakha iphothifoliyo yezithombe zakhe ezinhle, futhi azikhombize ku-inthanethi nge-pulatifomu ezifana no-Instagram. Ukuzimbandakanya nemicimbi yasendaweni kanye nenethiwekhi nabantu, njengabahleli bemicimbi noma amalungu omphakathi kungamvulela amathuba, inethiwekhi iyisihluthulelo ekutholeni ithuba. Kuyilapho ubukhona bo-inthanethi busiza ekwandiseni ukufinyelela nokuthembeka komsebenzi wakhe.